Into yokuqala nje uThabo okumele ayenze ukuya emtholampilo. Emtholampilo uzofika lapho afice abahlengikazi, abahlengikazi ibona abazokwazi ukumxilonga bebone ukuthi umkhuhlane omphethe umkhuhlane ojwayelekile lo esiwaziyo, noma sekuyiyo vele i-COVID-19. Uma isitholakala ukuthi yiyo i-COVID-19 bobe sebemfaka-ke ey'ndlini zabo, lezi zomahlala ngawedwana. Bese-ke bethatha-ke kusuka lapho-ke sebeqala-ke bemxilonga, bemxilongela yona-ke i-COVID uma kuwukuthi yi-COVID. Uma kuwumkhuhlane odlulayo njalo, bayomnikeza imithi yokuthi abe ngcono asinde lapho emikhuhlaneni.

Eyi nakhuluma ngendaba enkulu, indaba yokusha kwemijondolo. Sengakengayifica-ke kuleso simo, kwangathi ingqondo iyangishiya, ngangasho ukuthi ngophinde ngibe-right. Ngashelwa yikho konke enganginakho, ngibala ngisho umazisi. Ayi, ayikho shame into ebuhlungu njengalena. Uvele uwuzwe umhlaba umncane ukugoqa ukufaka phakathi. Hhayi, abezimo ey'phuthumayo bakwazi-ke thina nokusisiza, basicishela noma-ke imjondolo kuyinto esuke kuwumlilo ongalawuleki kalula kodwa bakwazi ukufika ney'cishamlilo zalekelela. Noma kwathatha isikhathi ukuthi umlilo ucishe.

Iqiniso nje lilonke lithi, akekho umuntu othwele kanzima njengomuntu wesilisa ngoba thina sikhule kuthiwa indoda ayikhali, ifela ngaphakathi. Sithwala kanzima, yonke into ibe semahlombe ungazi ukuthi uzoxoxela ba. Uma uthi uyaxoxa, kuthiwa uyatetema, uyindoda enjani le, uyatefa. Ekugcineni noma kangangokuba ngisho kungathiwa usebudlelwaneni, obukuhlukumezayo, ngabe uhlukunyezwa owesifazane wakho. Uma uke wathi uyahamba, uyobika ngabe emaphoyiseni noma ey'khungweni ey'thile ey'qondene naleyo nkinga. Bafike bakuhleke, hawu ndoda, indoda iyashaywa, kanjani ngoba nami ekugcineni nguwumuntu. Heyi, kubalulekile ukuthi amadoda nawo uma anenkinga akwazi ukusizakala njengabo abantu besifazane.

Uma sekwenzeke kanjalo ubuhlungu balesisu salo mntwana, sekungadalwa izinto ey'mbili. Sekungadalwa ukuthi umuthi amphuzise wona awuhambisani naye, noma kungadalwa ukuthi besivele sisazoqhubeka vele sibe buhlungu isisu. Akasebenzisanga into eqondene nesisu esimphethe, nanokuthi leli khambi alitholile, alihlolwanga ukuthi liqonde nalokufa okumphethe. Uvele wanikezwa nje ikhambi.

Indlela engasetshenziswa nengiye ngibone zisebenza yokuthi kube nomculo or nabaculi abazonandisa. Ngabe kufika i-truck-i enezinto zokuzivikela abazofundiswa ngayo kuyona abazoyishiya ebantwini njengamakhondomu nje kanje, kube mhlambe nemifaniswano yeyikipa ekuyiyona ebhaliwe, mhlampe ethi asizithibe, sisebenzise ikhondomu izinto ey'kanjalo. Kuheheka abantu abasha ngoba isibalo se-HIV sikhomba khona ukuthi abantu abasha yibo abasuleleka kakhulu, yibo futhi abangafuni ukuzivikela noma sebetholile, bangafuni ukwelashwa, yibo, abantu abasenenkinga kakhulu.

Ubungozi bokungayithathi imishwanguzo ngendlela, miningi. Ayi, ziningi iy'ngozi shame ngoba uma imishwanguzo uyithatha ngendlela ayibe isadlulela nakomunye umuntu kodwa uma usuqala uyeqa, ungasayithathi ngendlela. Lokho kuba yingozi kuwe ngoba uma ngabe selibuya igciwane selibuya okwesibili libanamandla, lisuke kuthi lingeke lisakudedela, lisuke selizokulalisa phansi, amasosha ahluleke, ahluleke ukulwa nempi. Kanti uma ngabe imishwanguzo yakho uyithatha ngendlela akubi nabungozi. Kuyingozi-ke ukuyeqisa imishwanguzo ngoba awube usakhona ukusinda uma ngabe igciwane selibuya okwesibili.

Ayikho into ekhathaza njengokulinda. Angiphathi-ke emtholampilo ngoba uma uya emtholampilo yingoba uya ngoba usuke ungaphilanga. Uma usuzophinde ulinde-ke isikhathi eside, ikakhulukazi abantwana nakubo-ke abantu abadala, kusuke kungafanele ngempela balindiswe, ngoba umuntu omdala akakwazi ukumelana nezimo njengako ukulinda. Abantu abadala sebagula, sebenoshukela. Uma ngabe sebelambe kakhulu njalo no-BP bayawa. Bese kuba abantwana, ingane-ke ayikwazi nokubekezela, ayikwazi ukubekezelela ingane, mhlawumbe kwesinye isikhathi isifuna ukuy'khulula, isifuna ukulala. Manje nje uma isizolinda futhi isikhathi eside-ke emtholampilo, eyi kuba kubi kakhulu.

Eyi, izinto esasizizwa ezazingelona neze iqiniso, mayelana nokugomela i-COVID. Kwakuyikho ukuthi le mijovo iyahlanyisana, le mijovo izobulala abantu, hheyi kangangokuba nje umuntu wagcina engagomanga. Ayi, kona kwakunzima isabalale kwi-social media into yokuthi nje eyi, ningavumi nje banigome, lo mgomo yiwo ozonibulala. Eyi, nokwenza nje impela sagcina simanqikanqika, sagcina singagomanga. Akekho phela umuntu ofuna ukuhlanya. Uma ngabe kuthiwa nje lomjovo uzokuhlanyisa, hhayi sagcina singagomanga impela.